Mogala waka wa ntlha wa letheka ne e le Motorola V360 mogala o o ne ke o rata gore ne e le mogala o ne o kgona gore o o tswale, o o bule, o o tswale o o bule. O na le di-camera di le pedi e nngwe e le ko pele ga founu e nngwe e le mo gare ga founu. Se ne ke se rata gape se se ne le ko godimo-dimo ka mogala o wa letheka, e ne e le mogala wa letheka o e leng gore o kgona go nna matsatsi a le mararo ka battery o sa timi o sa o sa charge o sa oketse. Ke yone ntho e ne ke e rata segolobogolo ka founu eo, e ne e le gore mogala o o wa letheka o ne o na le battery life ka Sekgowa e kwa godimo.

Mo nakong ya sejanong thekenoloji e kwa godimo, mme e dira botshelo bo nne bonolo. Dilo di dintsi tse di ka diriwang ke batsadi, sa ntlha o ka dira gore thelebishene e khielege, e lock-ege gore ngwana ga a re wa e bula e mo batle e mo batle senotlolo sa dinomoro di ka nna nne kapa thataro. Mme dinomoro tseo di ka itsewe ke wena le mogolo mongwe ko tlung. Sa bobedi ke gore dithelebishene tsa di na le di cartoon-i, di na le ditiragatso tse e leng gore o kgona go di lebisa fela ko ngwaneng according to dingwaga tsa ngwana kapa batho ba e leng gore ba teng mo jarateng.

di-cellphone-u kapa megala ya letheka ya segompieno e botlhale, ga o tsamaya o le mo wa kopana le Wi-Fi yone ka bo yona e igolagantsha le Wi-Fi eo. Mme nna ga ntse ke tsamaya ka kopana le Wi-Fi phone-u ya ka e golagane, santlha se ke se dirang ke bula di email-i ke check-a melaetsa yaka go bona gore ga ise ke kry-e tiro nyana. sa bobedi se ke se etsang ke tsena mo mminong le dibidio ke leke gore ke di tsenye mo phone-ung ke di download-e gore ga ke tsena ko lapeng ke nne le selo se e leng gore se nkentsha bodutu.